Hangata dintho tse entsweng, tsa setso. Tse re utlwang ka batho ba baholo. Ke hore re thole thuso ya ho fola moyeng ya rona, le dinthong tsa lefatshe. Haholo-holo dintho tsa setso di ya thusa. Ha o fihla moo.

Ae, nna ha ho bua nnete hake ke di kgotsofalle ditente tseo. Hobane ke bona hore di ka mahlong a batho. E ne ka nako e nngwe, ha o no kgalla hore batho ba tsebe seemo sa hao sa HIV. Ka hoo, ha ke a ke a e kgotsofalla taba eo.

Campaign e na na ya November. E lemohisa hore, e lemohisa setjhaba hore, setjhaba se kgahlano le tlhekefetso ya basadi le banna. Empa ha re thola re sheba jwalo re le banna, rona re bona re sa tshireletsehe, setjhaba se sena taba le rona.

Taba enana ya di-line tse telele kwana di-clinic, dipetleleng. Ha se taba e ntle setjhabeng. Hobane o tla ithola o lo line-ng mono, o ntso emetse mooki a tlo o oka. E be le hore, ho ka etsahala se seng hape se etsang hore sick e o tshwereng, e fetelle. Jwale re hloka hore ho be ne le di-clinic, le dipetlele tse ding. Hore batho ba kgone ho okeha hantle.

Ho bua nnete, batho ba na na ha ba bue moya o na na ke a bo mang, and e tswa kae. Seo ba se hlalosang ke hore fela, o tsamaya ka sefifi.

Tsela eo re ka thusang batsofe, ke hore re ba fe di-food parcel. Hobane lebaka ke hore hore, ha re bafa di-food parcel. Ha ngata matlong ao, ba dula le ditloholo tse hlokang dijo. Tse leng hore bana ba bona, ba la ba siya hae. Ka hoo, ba tla kgona ho ja moo di-food parcel-eng.

Ho bua nnete di-clinic-ing ha ra tshwareha hantle. Di-sister le di-nurse, di re tshwara hampe. Hobane ba bona rele bafutsana, re tla moo re sena di-medical aid. Le ka mo na na di-line di ngata, le batho ba botsa dipotso. Ke bona nkare ha ba lokela ba bang ba bona hore ba sebetse moo. Hobane ha ba na pelo ya ho sebetsa le batho.

Nna ke bona ekare, di-clinic tse tsamayang. Ntho ba ka e tjhentjha. Ke hore staff se be teng. Ebile medication o sekebe wa short-a. Hobane pela nako e nngwe o thola hore medication haoyo. E be e le hore batho haba kgone ho thuseha.

Ae ka nnete, ha ke bone hore kgweding eo ya November, e ka e ya campaign ya wellness. Hore e ka sebeletsa banna, le maikutlo a bona. Ke nahana hore ntho e batlahalang, ke di-workshop tse tsa kgwedi le kgwedi. Hobane ho bua nnete, eno ya kgwedi e one fela haena sebetsa.

Ke nahana hore, dikoloi tsena. Di tlamehile di tle di le ngata, ba di reke di le ngata. Hobane nako e nngwe ha o di founela, ha di kgone ho fihla ka nako. Le dipotso tse ba di botsang motho a kula, di ngata haholo. Ke nahana ke bona bothata boo ba dikoloi tseo.

Kannete ha ho na, ha ho na thuso moo dipetlele. Ha ho ka tsamaya le motho, o re o ya le ena sepetlele moo. Empa ha e be ho tletse moo, tlameha ho fola line hobane kannete doctor ha di yo. Di-nurse di ya short, ebile di re buisa le hampe. E ka ba hantle hore ha ho ka hiruwa hape, ebile ba ba ruta le hore ba tsebe ho sebetsa le batho.

Ee, le nna ke a dumela hore dijo tsa sepetlele ha di monate. Mare hape, ha o le motho a tlileng sepetlele, o nahanne sick ya hao haholo ho feta dijo. Ke nna pona, pono ya ka eo. Ha ke tsebe ka batho ba bang.

Ee, kannete wa tseba jwala le dithethefatsi, di senya batho ba eleng hore o thole hore le ba rutehile. Jwale ha e le jwalo, re tlamehile hore re dule ntse re tsebisa batho ka dithethefatsi le jwala hore re di etsang maphelo a batho. Ebile le mesebetsi e kgone ho etsahala e be le teng le di-program tsa tse keep-ang batho base ba seka fella dithethefatsi le jwaleng.

Nna ke eletsa hore batjha ba bue le batswadi ba bona. Hobane ha ba pata dintho, ho batswading ba bona. Ha ba no kgona hore batswadi ba ha no kgona ho ba eletsa ka dintho tse nepahetseng.

Ka nnete shopong ke a ba jwetsa moo, le lahlela meriana ka moo ka mora shop. Le teng bana ba bapala la moo teng. Taba ya tsebo ha di a loka. Ha la tlameha ho lahleha dintho moo, le tlameha le bona hore le lahlela meriana eo kae.

Nna ke bona motho wa ho phela hantle ka kelellong. Ke bua le ena hantle. Ke bua le ena hantle, ke mo botse hore ebe wa bona na hore o phetse hantle ka hlooho.

Mananeo a batho ba fokolang, ka nnete ona ha ke wa tsebe. Mananeo ao ke wa tsebang, ke a dithethefatse haholo. Empa ke a tseba ona a teng. Sempa feela ke sa tsebe hore ke afeng.

Nna dikahelo, tseo tsa banna. Le hore mehato o ka nkuwa e feng, hore re ntlafatse dintho. Ke hore jwale rona re le banna, re thusaneng ebile re tshwaraneng. Re buwe ka mathata a rona.

Ae, ha e sa leyo ntho eo. Ya hore ngwana a ka tshwarwa ke HIV mme a le pregnant. Hona le dipidisi tseo ba di nkang, ho re o seka o re tshwaetso eo e seka fihla ho ngwana.

Nna ne ke sa tlo kgothalletsa hore motjha ka nnete, hore a qhale mpa. Hobane nna ke bona le phoso haholo. Expecially hore o seka qhala ngwana. Haebe o sokole motho o so o entse phoso e jwalo. Ke hore o hodise ngwana. O ithute hore ha wa tlameha ho etsa ngwana o se ready.